Haeba ke e mong wa ba kgethuweng ho lo emela naha sekolong sa rona, nka nka matsapa ebile neng ka etsa hore sekolo sa rona se be motlotlo le naha ya rona, e be motlotlo ka nna nka nka nako ya ka ho ikwetlisa ka nako. Ho ja dijo tse loketseng hore ke di je tse matlafatsang mmele tse sa tlo etsang hore ke kgathale kapa ho hloka hona mafolofolo a hore ke mathe ka lebaleng la bolo hore ke tsebe ho emela sekolo le naha ya rona. Nka ikwetlisa ka bohohle hohle hore ke je dijo tse ntlafetseng le dijo tse nepahetseng. Hore matla a ka a dule a ntsa le sebakeng se tshwanelehileng hore ke be le mafolofolo a ho bapala ka bokgabane.

Ngwanaka, ho molemo o ikwetlisa o sale monyenyane hoba, o fokotsa a mang a mahloko a tla o tshwarang ha o hola kapa o etsa hore o mmele wa hao o be seemong se setle. Ho ikwetlisa ho bohlokwa ngwanaka hobaneng ha o ikwetlisa le bana ba bang, o kgona ho ba le matla le thahasello ya ho etsa seo ba se etsang. Le kgona ho ba le matla a ho etsa di tlhodisano ka bo lona. Ho le hlohlelletsang hore le qetelletse le batlile ho ikwetlisa. Ho feta moo, le etse hore mebele ya lona e dule e bolokehile ebile e sireletsehile ebile e matlafetse. Ke bohlokwa ba ho ikwetlisa le ba bang ba bana ba bang ho.